Ke bona batho ba qetetse ba dule ka mekgwa ona hobane ke batho ba ba senang matlo, ba sa sebetseng, ba batlang bodulo and o thola hape e ba batho ba tswang kantle ba qetetse le bona. Ho tletse bona moo, re makala wa batho ba rona ba le bangata sehlopheng sa rona.

Ke bona se etsahala ka nnete. Se etsahala hobane ke bona mang le mang a kgona hore a kgone ho ho balla a mme hape ba ne le kgwebo e mo isang hodimo haholo. E thola e le tsona di multi millionaire so ke bona e le ntho e hantle haholo le mo ha re bona hore mmuso wa rona o hore o kenyelletse le batho ba seng ba melao ho ba dule hona lefatsheng la rona la Afrika Borwa.

Ho ba na le dikolo tsa lebollo ke ntho ya moetlo, ke ntho e hape le yona Afrika Borwa ba e dumelletsweng le meetlong hore nka ba nthwe, nka etellwa pele.

Tjhe, moo ke dumellana le lona ke bona mmino wa kgale le wa hona jwale o sa tshwane hohang. Mmino wa kgale hona ke mmino o monate monate haholo. Mmino wa hona tjena ke mmino o se nang lerato ka hare ho ona, ke mmino o se nang thuto ka hare ho ona. Mmino wa kgale ona ke ona o no na le dintho kaofela o no fodisa.

Ke ikutlwa ke le motlotlo haholo ke le motlotlo haholo, wa amohelwa lelapeng ithola ho fane ka lebitso, ho hlabelwa le nku.

Tatisa palo ena ntse re sebedisa hobane ke yona re sitisang haholo ha hona le mafu and motho a tataisang yona. Tsela ena ke e bo ntatemoholo le bo malome. Ke ng bona ba tla ba bontsha hore e tlameha ho tsamauwe tjena ho etswe sona hobane ke batho ba tsebang haholo ka tsona hobane ke batho ba rutuweng ke bo ntatemoholo ba bona, bontate ba bona hore ba tswele pele ka ho hlompha lepato.

Nnete ke hore, setso sa ka ke ya se rata le ditso tse ding, ke ya di rata, rata ka moo ba di etsang ka teng, haholoholo ke rata se ke hodisitsweng ka sona mahalia tse ding tsa ditso ke rata ntse ke ithuta haholo ka tsona ha ke tsebe le bona ba sebetsang.

Moruti le kae keo letsetsa ka mohala tjena. Ho tla batla ho tseba hore kolobetsong ho tla hlokahala eng Letsatsi la Kolobetso Hore hape nako re tshwanetse ho fihla ka fihla ka nako mang ee? Hape, ngwana diaparo tse a tla di apara tsatsing leo, nka ba diaparo tse jwang? Ee. Kea leboha.

Dijo tse tsa setso tse ke thabelang haholo ke nama ya hlooho, and nama ya hlooho ya kgomo. Ke rata le meroho, ke rata maoto, hana rata maoto wa Fariki hee hobane di monate haholo, kgurisa haholo haholoholo di tjhesa. Ke itumela haholo, ke ithola, ke ja tsona.

Eya, ke motho a ratang mekete ya setso, ke motho a ratang mekete ya setso. Ha ke mengwe ka ya le mesebetsing, mmona a thole bang memme ke ho ya ke ekaba mokete wa Mazulu a Maswati wa Maxhosa ee, kea ya leeto la teng ke lo keteka le bona.

Ke hore ba ratane, ba hlomphane, ba tshwarane ho se ka ba mang, ka tellang O mong ke hore ba hlophise kaofela ba etse dintho kaofela, lenyalo le batla le be mmoho.

Nna ke nahana e tla ya ka hore motho o bona jwang. Kgetho ya hae o tla ba ebile jwang haholoholo nna ke bona ho motho a tle a tsamaye. Poleke moo ho ngotsweng teng a lo dula polekeng e ngwe hobane ke moo hape le di menyetla e mengata e tlo hlahellang teng. Hape ke moo ha nka thola hore ntho tse ngata tse ana di batla, nka tswella haholo di le moo mono A ntsa kgona ho ya hae.